Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke ikutlwa moya wa ka o tletse ka letshogo. Ke sa gololosega mme gape ke tletse ka boitumelo le lethabo mo pelong. Ka e ne e le letsatsi la ntlha mo botshelong jwa me ke pagama sefofane ke ne ke fofela kwa nageng ya Mozambique.

Ee, ke toro ya me go pagama sefofane. Sefofane se ke ka ratang go se pagama ke se segolo sa Airbus A380 se se fofelang mafelo a a kgakala, se na le boiketlo le ditirelo tse di gaisang.

Book-a sefofane ka go reka tekete ya sefofane online kgotsa ka travel agent. Netefatsa letsatsi la nako tlatsa dipampiri tsa loeto rulaganya dilo tse di botlhokwa. Tlhopha madi, fetola madi go nna Naira fa o goroga ko boemela fofaneng mo South Africa bontsha tekete, passport le visa ko boemelong le fa goroga kwa Nigeria go akaretsa lekwalo la botsogo la COVID-19. Gape o ka dira check-e mo mafelong a mabapi e ka nna hotel kgotsa BNB.

Ke tsa tlhwatlhwa e kwa tlase. E kgona go tsaya batho ba le bantsi ka nako e le nngwe, mme ka dinako tse dingwe di a diega fa o na le leeto o tsaya lobaka lo loleele, ga di fitlhe ko mafelong a otlhe. Tse dingwe ga di mo maemong a a siameng di senyegile ebile di leswe.

Go tlhoka tshedimosetso mathata a thekenoloji fa di-reader tsa dikarata di gana go bala karata. Mathata fa o reka kgotsa o tsenya madi mo mafelong a rekisang dikarata fa a le kgakala le baagi.

Dikotsi tse di diragalang e ka nna pitlagano mo ditseleng diego ya thulaganyo tsa letsatsi le letsatsi. Go ba yang tirong ba amega ka go kgorelediwa go fitlha ka nako. Gape ba nna le matshwenyego le kgatelelo ya maikutlo.

Dibese di tsamaya ka nako go netefatsa tsamaiso e e lebaneng. Nka ithuta nako ya dibese tse dingwe go efoga go ema ka dinao.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka lebaka la go ikgatholosa nako le go tsamaya ke iketlile mo tseleng.

Ee, maitemogelo a me a ne a le thata ka gonne go na le batho ba ba ratang kgaotseng wa pele mo dibeseng. Seno se dira gore go nne le dikgotlhang gareng ga bapagami, mme go nna le maikutlo a bosula mo bathong ba ba emetseng bapagami ba amega ka gonne ba nna le kgatelelo le go sa itumele.

Fa tlhwatlhwa ya dibese e oketsega ngwaga le ngwaga.

Bogolo jwa borobedi, dibese di fitlha ka nako e e tshwanetseng mo metseng e megolo, se se thusa bapalami go rulaganya leeto la bone sentle.

Ke tla batla ditsela tse ding tsa go ya tirong, ka gonne ke ikaegile ka bese go fitlha kwa tirong sona se nkgoba maikutlo mo go maswe.